Kuqakathekile khulu bonyana abantu abalupheleko, abantu abadala batlhogonyelwe emakhaya wabo, ngombanyana emakhaya zikhona iinzukulu, akhona amalunga womndeni. Lokha umuntu omdala angakghoni ukuzenzela, angakghoni ukukhamba, angakghoni ukubona amalunga womndeni abakhona ekhaya, bayakghona ukuthi bamsize ngobuduze. Kodwana lokha umuntu olupheleko nasimuthatha simusa kuma-home base care akatholi itlhogomelo elifana naleli alithola ekhaya.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko kukuthi abanansetjenziswa, irhelebho nemitjhoga. Izinto ezifana nama-wheelchair kuthi umuntu olupheleko lokha nakafuna ukuya endlini encani bamphekelele lula. Nemitjhoga uthola umuntu olupheleko uyagula akatlhogonyelwa kuhle, akadli kuhle izinto nje ezinjalo ubudisi okukhona.

Umphakathi ungabasiza ngalendlela abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya. Ungabasiza ngokuthi kuphume amalunga womphakathi angena imizi nemizi, la ebaziko ukuthi kunomuntu olupheleko khona baqale bonyana ngiziphi iintlabagelo neensiza nerhelebho alidingako. Bese baye kumasipala bayokubawa, umasipala bese abanikeze bese babuye bangene emzini bese babanikeze iinsetjenziswa neensiza, ngombanyana kanengi abantu batlhoga iinsiza ama-resources izinto nje ezingabarhelebha.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngendlela yokuthoma eyi-theory. I-theory lilwazi lencwadini, bese-ke babaqeda lapho babandulwe ngendlela eyi-practical. I-practical ngilokha babathathe base la ekuhlala khona abantu abalupheleko, lapho bazokuba nelwazi nokujayela ukuthi umuntu olupheleko utlhogonyelwa njani, bamrhelebha njani. Lokho kuzokwenza bonyana nabathoma ukUberega ngabantu abalupheleko bazobe sebajayele, banelwazi elipheleleko.

Kuqakatheke khulu ukuhlonipha abantu abalupheleko ekubabantu abadala, ngombanyana abantu abadala sifunda okunengi kibo basikhomba indlela, ezinye izinto esingazaziko bona bayasihlathululela, bayasitjela. Lokha nasibahloniphako senza bonyana kube lula bonyana sifunde kibo, bese nasifunda kibo nathi siba babantu abalungileko neengqondo zethu ziyakhula siyahlakanipha, ezinye izinto zepilo siyazihlakaniphela ngombanyana sifunda kibo.

Iye, itlinigi ebomakhambangendlwana iyafika ngekhethu, iza ngelanga elilodwa evekeni ngeLesithathu phela.

I-HIV mulwana namkha ligciwana elibangela ukugula okuthiwa yi-AIDS. Ukugula lokho kwenza amasotja womzimba abe buthakathaka emzimbeni bese akasakghoni ukulwa nobunye ubulwelwe obungenako, bese umuntu uba sengozini yokusahlelwa malwelwe amanengi angasapholiko.

I-AIDS bulwelwe esele bungenile ngaphakathi emzimbeni eengazini zomuntu, bese benza bonyana amasotja womzimba aphele emzimbeni ngalinye ngalinye abe buthakathaka. Bese kufika la amasotja womzimba akasakghonani ukuthi alwisane nokhunye, nokhunye ukugula okungenako emzimbeni njengabo-TB nokhunye nje okukhona. Bese-ke umuntu uba buthakathaka, uba buthakathaka bese nangabe akathathi imitjhoga bese umuntu loyo angabhubha nokubhubha.

I-HIV namkha i-AIDS umuntu uyithola lokha alele nomuntu onayo ngaphandle kokuzivikela, ukUberegisa into esiyibiza kuthi i-condom. So walala nomuntu onayo usemathubeni amanengi wokuthi nawe ikungene emzimbeni. Endene umuntu angayithola godu ngokuthi mhlambe akghwathe iingazi zomuntu osele ane-HIV namkha i-AIDS. Iingazi zomuntu onjalo nasizikghwathako siberegisa ama-glove ezandleni.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bonyana utshwayeleke ngomulwana we-HIV namkha i-AIDS, ukuthi umuntu onjalo nakathole kuthi unobulwelwe lobu akusi sekugcineni kwephasi. And then umuntu onjalo angaya emtholapilo, emtholapilo afike abaqhazele bese bamtjhege ukuya phambili, batjhege into esiyibiza ukuthi yi-CD four count, bese from lapho bazokunikeza imitjhoga ezokugongobalisa ubukhali be-HIV namkha i-AIDS. Umuntu onjalo angaphila isikhathi eside lokha bangathatha imitjhogakhe ngesikhathi esifaneleko.

Amagadango umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV, amagadango angawathatha alula, ukwamukela nakaqedako afune into esiyibiza ukuthi yi-counselling bamluleke, bamtjele bamazise bonyana into le ayibulali lokha nawuzitlhogomelako. Ukusuka lapho-ke angaya emtholapilo bese bamunikeza imitjhoga, bese imitjhoga le mele ayisele qobe lilanga ngesikhathi esisodwa. Bese umuntu onjalo nakenze njalo angekhe agule uzokuhlala aphilile njengawo woke umuntu.

Abantu bangaziphephisa ekutholeni i-HIV namkha i-AIDS baziphephise ngokuthi nabasese bancani bangarhabeli ukulalana, izinto zomseme i-sex. And then nabaseminyakeni yobudala bangazivikela ngokuthi baberegise into esiyibiza uthi yi-condom, and then nangabe bafuna ukuqhubeka bangayiberegisi i-condom, bangaya emtholapilo bayo-tester bobabili indoda nomfazi namkha isokana banomntazana, bese emtholapilo bazobatjela ukuthi ubujamo bepilwabo bujame njani. Lokha babathole bonyana abanayo i-HIV bangaqhubeka balalane ngaphandle kwe-condom, kodwana ukuzivikela ngaso soke isikhathi mele abantu baberegise i-condom.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana, kukobanyana urhulumende kufanele angenelele arhelebhe kuvulwe iindlela ezilungele bonyana iinkoloyi zingakhamba, ngombanyana lapho okhunye uthola ukuthi akunandlela ererhe yokungena ingenelele ambulensi ifike la ekunomuntu ogulako khona. Akuvulwe iindlela ezirerhe i-ambulence ikghone ukungena emini nasebusuku.

Abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko esikhathini sanje, ngombanyana ngobunengi babo banamanga, abathembakali, badlela abantu imali. Kunjalo-ke abantu abanengi abasayi ebalaphini bendabuko, ngombanyana abantu bayazi ukuthi bayadlelezelwa, badlelwa imali babatjela amanga.

Iinhlahla zesintu kufanele bona zifakwe emtholapilo, ngombanyana ziyaberega khulu, abantu abanengi baberegisa zona bayaphila. So ngicabanga bonyana nazingathathwa zifake, zifakwe emtholapilo abantu abanengi bangazuza.

Ngikholwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha okhunye kokugula okukhona kwamalanga la, kodwana lokha nazihlanganiswe neenhlahla zesikhuwa, zizodwa azinamandla kangako. So kufanele bonyana zihlanganiswe zimikswe neenhlahla zesikhuwa, kwenziwe iinhlahla ezingakghona ukuthi zilaphe ukugula kwamalanga la. Ngiyakholwa bonyana zingakwenza lokho.

Ngicabanga bonyana umnyango wezePilo ungabakhuthaza, ungakhuthaza abantu bona neenhlahla zesintu bazisebenzise khudlwana ngokuthi iinhlahlezi baziphekhe zibe namaleyibulu, bese bazibeke emakhemisti abantu nabayokuthenga iinhlahla bazibone nazo bakghone ukuzithenga, ngombanyana ezinengi zazo iinhlahla zesintu azinamaleyibulu, azikaphekhwa sesihlahla nje.

Ngicabanga bonyana iHlangano eyaNgamele zePilo ePhasini ayenzi imizamo eyaneleko yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko. I-Afrika inengi labantu baberegisa iinhlahla zesintu kodwana iinhlahlezi azika aphruviwa, azisisezingeni eliphezulu lokobana woke umuntu angaziberegisa namakhuwa. Sesihlahla esithathwa bonyana sihlahla siberegiswa mumuntu ongazi litho, mumuntu onganamali yokuthi angaya e-chemist yokuthenga isihlahla ezifaneleko. Ngicabanga bonyana ihlangano le eyengamele zepilo ayenzi ngokwaneleko ukukhuthaza abantu bonyana baberegise iinhlahla zesintu.

Into engasiza msinya ukuthi kufakwe iinhlahla zesintu emtholapilo, kukobanyana abodorhodere besikhuwa abahlangane nabalaphi bendabuko kube nama-organization la bahlangene khona, babonisane bonyana ngiziphi iinhlahla ezilungele ukuthi zingafakwa emtholapilo baberegisane bazwane kube netjhebiswano.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholampilo kufuze ziphuthelwe njengezinye iinhlahla zesikhuwa, zingafakwa emabhodlelweni amabhodlelwana amambi la. Ziphuthelwe kuhle zingasaphuthelwa ngamaphepha nangeenguranda, ziphuthelwe kuhle bazifake ama-label amahle bonyana zibe nesithunzi, abantu bazithembe, abantu bakghone ukuthi bakholelwe kizo baziberegise.

Ngicabanga bonyana kufanele bonyana abonesi nabodorhodera ematlinigi bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu. Ngokwenza njalo kuzokwenza bonyana ihlelo nerherho zikhambe kuhle, umuntu nakagulako asesibhedlela namkha asetlinigi kwazeke bonyana ufanelwe kukuthi athole imitjhoga yesikhuwa nofana athole iinhlahla zesintu. Kuzokuba lula kibodorhodera nabonesi.

Abantu bemaplasini kade balila ngokwakhelwa iimbhedlela kodwana kuyariyada unobangela walokho kuthi urhulumende ibhajede ekosa itjhinge emaplasini iyokwakhela abantu iimbhedlela ibhajede yincancani urhulumende akanamali ngombanyana nawuthi uyaqala emalokitjhini kunamatlinigi iimbhedlele zikude nakhona. Urhulumende uqale bonyana akhele abantu bemalokitjhini maqange iimbhedlela ngaphambi bonyana ayokwakhela abantu bemaplasini ngombanyana abantu bemaplasini bancancani abantu ebasemalokitjhini banengi kyariyada ngoba ibhajede nenani lemali elikhona lincancani.

Umraro wokobana urhulumende angakghoni ukuthumela imitholampilo ebomakhambangendlwana ngombanyana iinlelesi zeba khulu iinkoloyi. Umraro lo ungararululwa bonyana iinkoloyi zamatlinigi zemtholampilo zifikele la kunabantu abanengi khona kuneenthabathaba zeentolo kufana nokuthi mhlambe kune-mall kune-complex kungabi bonyana umtholampilo lo wemakhambangendlwana uya emaplazini emahlathini la kunganabantu abanengi khona. Abantu kufanele babuthane ngobunengi eenthabathabeni zeentolo mhlambe kube sesikolweni mhlambe kube sendaweni la kwazeka khona ukuthi ziindawo zomphakathi.

Amalunga wePalamende liqiniso iye mabagulako bona abayi eembhedlela zakarhulumende baya eembhedlela ezizijameleko namkha batjhinge phetjheya. Lokho akusimbono omuhle ngombanyana eembhedlela zakarhulumende abazi bonyana abantu baphatheke njani abazi bonyana iinsiza ezingekho nezikhona zinjani ngombanyana bona abayi lapho. Abazi nafana kutjhoda bonesi kutjhoda abodorhodera abazi so kubalulekile bonyana ukuthi nabo baye eembhedlela zakarhulumende bazokukghona ukwazi ukuthi itjhejo likhona nofana alikho na.

Isombululo sokobanyana abatjhayeli bama-ambulensi baphephe lokha mamabizweko ngombanyana iinlelesi ziyabadlelezela. Isombululo salokho kungaba bonyana mele kube nama-security abakhamba nabo lokha nababizweko kakhulukazi nababizwe endaweni esemaplasini ekude kube nama-security abakhamba nabo kuthi babatlhogomele bakghone ukuphepha.

Lokha umuntu nakafuna ukuya emtholampilo batjho kufuze abawe afake isibawo nge-inthanethi bambekele ilanga, lokho kungaberega kwelinye ihlangothi kwelinye ihlangothi angekhe kuphungule imijeje ngombanyana akusiwokumuntu one-access ku-inthanethi. Abanye abantu i-inthanethi abayazi abakayijayeli, abanye abanadatha, uthola umuntu uyagula ekhaya kodwana akanadatha. Abanye nama-smartphone abanawo basaphethe ama-phone wakade anganama-smartphone ende lokho kuzokwenza ukuthi kube babantu abathize abakghona ukwenza lokho abanye abantu abangana-access ye-internet bangakghoni ukuthi benze lokho angiboni bonyana kuzoberega kuhle.

Mangabe kunomuntu ujame umjeje isikhathi eside esibhedlela abulawa yihloko wagcina awile wabhubha. Lapho kufanele kusolwe isibhedlela omunye nomunye umuntu ongena esibhedlela kufanele aqalwe bonyana itjhejo ekufanele alithole ngiliphi. Mangabe umuntu ugula khulu umuntu loyo akafaneli ukuthi ajame umjeje akadluliswe abodorhodera nabonesi bayomtjheja ngale. La uthola ukuthi umuntu bamjamise umjeje nalokha agula khulu lapho kufanele sisole isibhedlele nabodorhodere nabaphathi besesibhedlela.

Abantu abanengi abafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende bakhetha ukuya eembhedlela zangeqadi ngombanyana itjhejo olithola esibhedlele sikarhulumende litjhejo lobujamo obusese phasi ende kuyagcwala abakghoni ukutjheja woke umuntu ngokufaneleko ngesikhathi eembhedlele zangeqadi akugcwali khulu lokho kwenza bonyana umuntu akghone ukuthola itjhejo msinyana ende itjhejo alitholako litjhejo elisezingeni eliphezulu.

Iimbhedlele ezizijameleko ziimbhedlele ezima-private hospital ziimbhedlele ezingalawulwa khulu ngurhulumende. Ziimbedlele nalokha baqatjha abodorhodere baqatjha abodorhodere abasezingeni eliphezulu baqatjha abonesi abasezingeni eliphezulu ngombanyana kuyadura so yisibhedlela esinjalo so itjhejo olithola lapho litjhejo elisezingeni eliphezulu khulu.

Angekhe kube kuhle lokha isiguli nasifika esibhedlela abasebenzi besibhedlela basole ngathi isiguli siloyiwe bese bayasilisa. Akusikuhle okungenziwa ngombana esibhedlela kube nenyanga-ke mangabe basola ukuthi isiguli siloyiwe kube negumbi lenyanga angene khonapho esibhedlela enyangeni. Bangamjikisi abuyele ekhaya ngombanyana bazamjikisa kanti umuntu wabantu akakaloywa uyagula ugula rerhe bathi bangamjikisa umuntu afike ngaphandle or namkha endleleni awe abhubhe.

Iinkoloyi zabacimimlilo azijami emarobodweni zidlula ngebelo ngombanyana kurhabekile laziyakhona mazingajama emarobodweni ungathola uthi la kose ziyokurhelebha khona zifika ngemva kwesikhathi sekutjhile kunomonakalo, alo-ke azikafaneli ukuthi zijame emarobodweni azidluliswe zirhabe ziyelapho ziyokurhelebha.

Njengoba sazi soke bonyana akutjhi ngamalanga abacimimlilo kwamanye amalanga la kungatjhikhona barhelebha kuma ambulensi ku-emergency nakuneengozi endleleni nabo bayabizwa bayorhelebha khona. I-training ebayitholako akusi yi-training yokucima umlilo kwaphela kodwana yi-training yokuthi bakghone ukuthi barhelebhe makunengozi yekoloyi, makunegozi la batjho mhlambe umntwana usele itjhefu i-poison nalapho bathreyiniwe bonyana baye lapho bayokurhelebha.

Ijinifomu yabacimimlilo iqakathekile yona ngombanyana ngendlela ebayithunge ngakhona bayithenge ngokuthi nanoma umuntu akhwele phezulu acima umlilo, umlilo makungenzeka umeqele umlilo loyo angekhe ufike msinyana esikhumbeni iyunifomu bayenze ukuthi iqine ikghone ukuthi ibambe umlilo wesikhatjhana. So kubalulekile bonyana mabayokucima umlilo bambathe ijinifomu ebabenzele yona ngombanyana iyabavikela.

Omunye nomunye umlilo mawuqubukako ungaba mncani ungaba mkhulu unelungelo lokubiza abacimimlilo beze bazokurhelebha abezi kwaphela ngomlilo omkhulu beza nalokha umlilo umncani ngombanyana umlilo ungathoma omncani ugcine sele uba mlilo omkhulu.

Abacimimlilo bayakghona ukufumana isisusa somlilo nanyana bafike ngemva kwesikhathi ngombanyana babathreyinile ngomlilo bayazi ukuthi umlilo ovutha ngalendlela unobangela wakhona yini sebayazi and then baberege ngemililo isikhathi eside sebanekghono lokulemuka lokwazi bonyana umlilo nawuvuthwako unobangela womlilo loyo kungaba yini.

Igwayi lokha umuntu abhema angekoloyini bese akhambe alithintha magega nendlela nakatjhayelako akusikuhle ngombanyana lokha makathintha igwayi kungenzeka igwayi lilumathe iinkhotha bese kuyatjha. Kubalulekile ukuthi umuntu abe nala alahlela khona igwayi angalithintheli ngaphandle ngombanyana inarha ingatjha.

Kezinye iindawo zemitlhatlhana imizi yakhona iminyene khulu lokha nakutjha umuzi munye kungenzeka eminye le ilumathe itjhe nayo. Into engenziwa lapho urhulumende kube nguye ofaka abantu emitlhatlhaneni makafaka umuntu amedele ngamamitha ukuthi i-stand sakho sithoma la sigcina la, kuthi bangabambani khulu bangaminyani khulu. Kube ne-space hlangana kwemikhukhu nemitlhatlhana, kube ne-space hlangana kwamajarida, kube ne-space hlangana kwemizi imikhukhu le ingaminyani.

Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo. Ngombanyana emakhaya wabo bakhona abantu abangabatlhogomela ngethando. Kunabazukulu bakhona, iinhlobo zabo zikhona, zingabatlhogomela lula zibatjheje nangothando. Kunokuthi umuntu nimthathe nimuse kuma-old age home makasekhaya kubhedere ngombanyna ugogo namkha umkhulu olupheleko uzokuhlala nabantu abajwayeleko nabantu abaziko.

Ubudisi obandise khulu ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko. Kukobanyana abantu abatlhogomela abantu abadala abanalwazi, abanantlabagelo. Uthola mhlambe ugogo namkha umkhulu ufuna i-wheelchair, i-wheelchair leyo abanayo mabamisa mhlambe njengendlwaneni kufanele bamguge kubabudisi khulu lokho. Ende uthola ukuthi nokudla ekufanele baphekela umkhulu namkha ugogo osele amdala aluphele ukudlakho akukho neenhlahla namapilisi emele awasele awekho nawo. So uthola ukuthi iintlabagelo ziyatjhoda ukudla kuyatjhoda njalonjalo.

Imiphakathi ingabasiza khulu abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya. Bangabasiza ngokuthi mangabe bakhona abantu abaneempahla banganikela ngazo banikele abantu abaluphelekwaba abogogo nabomkhulu. Mangabe nakhona ukhona omunye oneengubo nakhona angaziletha iingubo lezo anikele ngazo ugogo namkha umkhulu bakghone ukufuthumala ebusika. Nokudla okuthileko nje okuphakethelweko ukudla okusesekuhle okusebujameni obuhle banganikela ngakho nakho barhelebhe ukuthi abogogo nabomkhulu bathole ukudla okunamavithamini njalonjalo. Ende godu bangabarhelebha nangelwazi nangezinto mhlambe iintlabagelo ezifana nama-wheeelchair njalonjalo.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngalendlela elandelako ukuze benze umsebenzi wabo ngefanelo. Ngicabanga bonyana umasipala ungakhulumisana neziko lezefundo eliphezulu amayunivesithi, ama-TVET colleges kube ne-training e-special ethize abayikhiphako bese-ke kube yinto mhlambe ekhamba iinyanga ezisithandathu. Bese-ke boke abasebenzi abazokuberega ngabantu abalupheleko baye lapho baba-trainer kuhle. Bese from lapho after six manzi umuntu athole mhlambe njenge-certificate ende ngicabanga bonyana into vele ezokurhelebha ukuthi baye nakuma-home base care mabaqeda nge-training bayokuberega berega lapho bajwayele ukuberega ngabantu abalupheleko.

Ngicabanga bonyana abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa eendaweni zamaziko aphezulu wefundo ama-TVET colleges, amayunivesithi. Kube ne-course abayenzele bona special mhlambe ithatha iinyanga ezisithandathu six months bese after six months umuntu athole mhlambe njenge-certificate. From lapho bamthathe bamuse kuma-home base care endaweni la kutholakala khona abantu abalupheleko abadala bese aberege ngabo for six months useseku-training. Nge-six months leyo aberega ngabantu abalupheleko uzabe ajwayela ukuberega ngabo bazabe bamfundisa kuthi uberega njani ngabo bese from lapho ngiyacabanga bonyana umuntu uzokuba sebujameni obukulungeleko bonyana angaberega ngabantu abadala abalupheleko.

Iye, amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika ngendaweni yangekhethu kodwana ifika kanye ngeveke ngelanga langoLosithathu.

Abantu bemaplazini iye bayalila yokwakhelwa iimbhedlela ende begodu kuyariyada ukwakhiwa kwazo. Umraro ngicabanga bonyana yibhajedi yakarhulumende ibayincanincani khulu bese-ke urhulumende uthatha yona le encani ibhajedi besele akhele ngayo abantu bemalokitjhini iimbhedlela bese abantu abahlala emaplazini basalela emuva abazitholi iimbhedlela bese kubayikinga-ke lapho ngoba solo babathembisileko iimbhedlela abazitholi kodwana abantu bemaloktjhini bayazithola iimbhedlela.

Urhulumende uthi uyafuna ukuthumela imitholampilo ebomakhambangendlwana eendaweni lapho ungafinyeleli khona kodwana iinlelesi zeba iinkoloyi. Ngicabanga bonyana umraro lo ungararululwa bonyana enye nenye ikoloyi yomtholampilo ebomakhambangendlwana ikhambe naveni yinye namkha mbili zamapholisa nanyana ama-security. Ngicabanga bonyana urhulumende mele ukhiphe ama-security namkha ukhiphe amapholisa amaphoyisa abekhona lapho bagade ubujamo. Ngicabanga ukuthi kuzokulawuleka neenlelesi angekhe zisarhagala khulu zizabe zisaba amapholisa namkha zisaba ama-security.

Ngicabanga bonyana njengoba amalunga wepalamende ngiwo asiphetheko. Ngicabanga bonyana mabagulako ngelinye ilanga mele bavakatjhele eembhedlela zakarhulumende bangayi eembhedlela ezizijameleko njalonjalo ngakanye namkha kabili mele umuntu avakatjhele esibhedlela zakarhulumende. Ngokwenza njalo bazokukghona ukuthola ukuthi eembhedlela zakarhulumende baphatheka njani abantu, iinsiza zikhona nofana azikho, kutjhoda abonesi abayingaki, kutjhoda abodorhodera abayingaki, iinkumba zokulala zinjani zisebujameni obunjani. So bazokukghona ukuthi lokho bakwazi sele lokho bakwazi bazokukhuthalela bonyana bafake isandla barhelebhe eembhedlela zakarhulumende.

Isombululo sokobanyana abatjhayeli bama-ambulance bangasariyada lokha nababiziweko bathi batjho basaba iinlelesi ngoba ziyabadlelezela. Ngicabanga bonyana isombululo ukuthi umuntu ogulako nofana umuntu ofuwunele i-ambulance ayibize ngicabanga ukuthi mele aberegise umaliledinini i-cellphone endeni abatjhayeli bama-ambulance bazokghona ukuthi bayi-tracker bese iveze ukuthi umuntu obabizileko ngubani ukuphi. Bangaberegisi nanyana ngiyiphi ifowunu umuntu aberegise ifowunu yakhe arejiste ngayo mayifonako iveze igama lakhe nesibongo nendawo ukuthi ukuphi. Omunye nomunye umuntu abenefowunu erejistariweko. Lokho kuzokurhelebha bazokghona ukuthi ba-tracker ukuthi umuntu lo ofowunileko ngeweqiniso na namkha isilelesi.

I-HIV ligciwana elibanga ubulwelwe be-AIDS bese-ke i-HIV yenza ukuthi amasotja womzimba abebuthakathaka bese angasakghoni ukuthi ajamelane nobulwelwe obungenako emzimbeni.

I-AIDS bulwelwe obungena emzimbeni bubangelwa yingogwana ye-HIV bese i-AIDS ngiyo eyenza ukuthi amasotja womzimba abebuthakathaka emzimbeni angasakghoni ukuthi alwisane nobunye ubulwelwe obungena emzimbeni.

I-HIV namkha i-AIDS umuntu uyithola lokha nakalele nomuntu osele anayo ngaphandle kokuzivikela noma ayithole ngokukghwa iingazi zomuntu osele anayo angakafaki ama-hand gloves.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV namkha i-AIDS. Kukobanyana lokha mawutshwayeleke nge-HIV namkha nge-AIDS akusisekupheleni kwephasi. Akusikuthi mhlambe uzokubhubha asikuthi uzokuphila kabuhlungu into khona ukuthi mele uthome uzitjheje bese uye ngemtholampilo bese ngemtholampilo bazokutjela indlela ekose ukhambe ngayo. Enye indlela kose ukhambe nangayo kuthi uthole imitjhoga bese imitjhoga le bazokutjela ukuthi uyisela njani imitjhoga le izokurhelebha ukuthi igciwani le-HIV namkha le-AIDS lingarhagalI khulu emzimbeni uzokukghona ukuthi uphile isikhathi eside.